Elokishini kumandi kakhulu. Uye uthole abantu bejabulile, bonwabile kuyile, kuyile. Kumnandi elokishini.

Ndingathi konyanzeleka kubekho iinkqubo ezininzi kakhulu ezisiwa koosomathotholo nakwezinye inkqubo, nakwezinye iindawo khona ukuze zikhawulelane nolwimi olu lwenkobe.

Ubana konyanzeleka sibe khona senze iinkqubo zalapha elokishini. Sidibaneni as ulutsha sizame indlela yokuthi sibacebise kwaye senze iinkqubo eziza kwenza ukuthi babe nomdla wokuthi bafunde ulwimi olu lwabo.

Kudibana nto yonke phana. Kudibana kutya, kudibana mntu emva ebhakini.

Kulidelela kakhulu kuba kaloku into eyenzeka ekhaya engumcimbi yimfihlo leyo kwilizwe eli.

Ewe, ikhona kuba kaloku iimpahla ezi zokuzila zinesidima kakhulu kwaye yintlonipho leyo echazayo ukuthi ngoku kwisimo esinje uzawumelana nako. Ugqiba kwakho ke uhlanjwe, yenzele ke ukhululeke ungalandelwa ngamashwa.

Ndizawuhamba ngeenyawo njengesiqhelo, akukho nto ezawutshintsha apho. Uhamba ngoonyawo okanye ndikhwele ihashe, ndiqabele ihashe ndifike kule ndawo emela ndifika kuyo.

Ngoku kukho iindawo zokuthi kufundelwe kuzo kanjengeelayibhri. Ngoku kukho iindawo zokuthi kudlalwe kuzo ngabantwana, ibe khona into abayenzayo kwaye kubekho iinkqubo ezibakhayo kwa .

Ukhona umehluko mkhulu kakhulu kuba ngaphaya ezilalini abanazo ezi zinto zokunyusa izityalo kakhulu kwaye abanazo iinqwelo ezi zokuvuna okanye zolima.

Ndiye ndidibanise ngokuthi ndidibanise iimpahla neentsimbi zakudala ndizifake kwezi mpahla ezi zamanje, which is ezangoku, ezi eziphuma kooMr Price kunye nezinye iishophu.

Inkolo yeelokishi nezi ndawo esihlala kuzo ukuba, kukuba omnye umntu omnyama wathetha isiNgesi iba ngathi ubekelwa phaa phezulu. Yileyo ke ephela ke ngoku nabantwana aba abathetha isiNgesi bakhona ibe nje into yabo.

Ndingacebisa ngelithi makubanjwane, kubanjwane, kubumbwane enzele silwe izinto ezimbi emphakathini.

Ukhuseleko kwezityali zabo baba nendlela yokuthi babiye kwaye ke babe nendlela yokuthi bangqume apha phezulu kwezityalo khona ukuze zibe khona ukuthi ukhuseleko ekubanda nelanamanzi amaninzi, imvula okanye imozulu iye ibe mbi ngakhona.

Urhulumente wanyanzeleka abe nemidlalo okanye neenkqubo azenzayo khona ukuze abize ulutsha, abize abantu abantsundu ukuthi bafunde ezi ncwadi.

Imicimbi eye iqhutywe kukubonakalisa ubuhle bezityalo kunye nokukhulisa izityalo, ngokuthi babonise neendlela zokuthi ningenza njani ukuze zikhule zibe ntle kwaye zityeke izityalo ngaphandle kokuthi zimoshakale.

Ewe, iseyeyona njongo. Kodwa ke iyafuneka leyo into yenzele bazane, baziwe futhi ukuthi lona ngowakwalo, lona ngowakwalona isiduko khona ukuze kungabikho ngxaki ngaphambili okanye eza kwenzeka phambili.

Kukuthi iinkokheli zemveli zitshatise abantu ngenkani. Loo nto yenza ulutsha ke libhekele. Kulapho ke ngoku liphela selihamba kuleyo ilali baye edolophini. Ulutsha olunintsi lisedolophini umawujonga.